ni vutisa leswaku check akhawunti i akhawunti ya njhani nakona yi tirhisiwa hi munhu wa muxaka muni.

Ni nga hlamuseta kokwani leswaku nawu wa le bengi loko munhu a pfula akhawunti u fane a hakela mali ya khadi loko swi ri a nga pfuli ro sungula kambe loko a pfula ro sungula munhu khadi u ri kuma a nga hakelangi mali naswona ku ta va na mali leyi munhu a chajiwaku yona ku ya hi n'hweti ku va a kha a tirhisa khadi leri a nga ku ri tirhiseni.

I ku va u saver mali ya wena u nga hlangani na ti-problem-e ta bangi.

I ku va u ya ka branch ya bangi yaleyo u ya u ya chekisisa kona leswaku akhawunti ya wena yi kahle naswona yi tiyisisiwile ke.

Ndzi nga n'wi tsundzuxa leswaku a pfula ri karata ra bangi yin'wana na yin'wana leyi a lavaku yona leswaku mali ya yena yi ta hlayiseka hikuva loko a famba u ta va a famba a nga khomangi mali laha a swikhwameni swa yena mali ya yena yi ta va yi ri bangi ya yena nakona yi ta va yi hlayisekile eka titsotsi.

Leswi nga swi landzelelaku i ku va u u seta ti-limit ta wena leswaku akhawunti ya wena u lava yi dirowa mali muni hi siku u tlhela u seta na pin ya khadi ra wena leyi nga ta yi tirhisa loko u durowa mali leyi tiviwaku hi wena u ri wexe.

Loko akhawunti u nga ha lavi ku yi tirhisa u fane u yi pfala hikokwalaho ka ku akhawunti n'hweti yin'wana yin'wana ku na mali leyi chajaku akhawunti yaleyo se loko siku u hume lembe u nga ta lava ku yi tirhisa loko i chela mali va bangi va ta koka mali ya vona hikuva u ta va u kha u tirhisa ri karata ra bangi ya vona kumbe tirhisa akhawunti ya bangi ya vona so swi kahle ku loko akhawunti u nga ha yi lavi u yi pfalisa u ta tlhela u ya yi pfulisa loko u lava ku yi tirhisa u ta va u nga ri na ti-charges ta nchumu u ta va u nga koloti bangi nchumu.

Loko u veka mali ka fixed akhawunti u twanane na va le bangi leswaku mali ya wena u tata u ta yi humesa ka nkarhi wo wo fika kwini bangi yi teka mali ya wena yi va lomba yi lomba vanhu van'wani lava va nga ta hamba va hakela ntswalo lowu va nga ta nyika wena every month kumbe va nyika bank so loko wena u ya ya teka mali liya nkama u nga se za wu fika lowu u fanekelaka u teka mali hi wona swi vula ku bangi ya luzekeliwa hikokwalaho ka ku va va charger wena mali leyi u fanekelaku u yi hakela loko va mali ya wena yi huma eka fixed akhawunti hi mhaka ku bangi yi fane yi ya lava mali ya kun'wanyani yi vuya yi ta nyika wena.

I ku va yi va yi kha yi tswalana ya va pfuna loko va ta va va kha va lava mali hi xihatla.

Goza leri u fanekeleke ku ri teka i ku va u ya branch-ini ya bengi u ya ya hlamuseta problem ya wena leswaku u na problem ya njhani va kota ku ku pfuna.

Van'wanyana va va va veke mali ya leswaku va ta yi tirhisa a ndzhaka nkarhi wo fika kwihi va va va va kha va ya invest-a vanhu van'wani va nga va kha va invest-ela vana va vona leswaku va ta ya xikolweni van'wani va invest-ela ku va va kha va maka mimiti va ti byela ku endzhaku nkarhi wa so ni fane ni achiever swi swo karhi hi mali leyi ni nga yi veka.

Mali ya fixed tem-e i mali leyi wena u va ka na mpfumelelano na bangi leswaku wa yi veka ebangini u ta yi teka ndzhaku ka nkarhi wo fika rini loko wo tshuka u lave ku teka mali nkarhi lowu u nga twanana na bangi wu nga se za wu fika ku ta va na ti-charges to karhi leti bangi hyi ku chajaku tona ku va wu ku nyika mali ya wena hi nkarhi lowu wena u yi lavaku hi wona.

A swi ni khomi kahle kambe ni fane ni twisisa leswaku na yona bangi yi fane yi benefit-a ku na mali na yona leyi fanekelaku yi benefit loko mina ni ta va ni tirhise bangi ya yona ku va yi ni hlayisela mali ya mina.

I ku va i kota ku vona ku bindzu ra wena ro ti endlela mali muni loko n'hweti yi hela u swi tiva ku eka bangi ya mina ka akhawunti ya mina ya bindzu ni na mali muni i kota ku vona profit ya wena na mali leyi u yi endlaku.

Loko u pfula akhawunti ya le bengi xivangelo i ku va u lava ku hlayiseliwa mali ebengi mali ya wena yi tshama yi hlayisekile u nga tshami na mali endlwini.

U fane u tirhisa foni ya wena ku va u chelela munhu mali u nga tirhisi bangi kumbe ATM leswaku yi nga ku charge hi ku loko u tirhisa bangi ya vona kumbe ATM ya vona yi ta ku charger kambe loko i tirhisa foni ya wena a yi ku charge nchumu.

Swi komba mafambiselo ya bindzu ya ri kahle hikokwalaho ka ku mi va mi ri na mpfumelelano leswaku ku na mali yo karhi leyi va nga ta yi koka loko u ta va u tirhise bangi ya vona kumbe u endle swo karhi eka bangi ya vona.

Loko u pfula akhawunti u ya eburancini ya bangi yo karhi leswaku va ya va ya ku pfulela akhawunti u famba na ID number ya wena na proof of residence kun'wanyana va ti lava leswaku u ya pfula bangi ene u tipfulela hi wexe bangi na pasi ra wena u famba na rona u tipfulela hi wexe akhawunti ya bangi a wu pfuleliwi hi munhu wun'wana hikokwalaho ka ku va teka xikandza xa xihlokwani xa wena va lava na ti-finger print ta wena.